Vatirhi va fanele ku hlamba mavoko ku hlamba swilo leswi va ku sengela masi eka swona.

Ina ndzi tshama ndzi swi vona loko va senga homu masi loko va senga va rhanga va boha homu kutani va teka xi swibye xo basa va rhanga hi ku hlamba mavoko ivi va khoma tinhlungu ta homu va sungula ku senga.

Loko mi lava ku xava tihuku leti hluviweke ntsengo wa n'wina wu ta tlakuka hikuva ndzi tirhisa swandla swa mina ku hluva ni mati ya mina lama ni nga ta ma tseleka ya hluva tihuku.

Ndzi langutela leswaku mbewu ya mina yi nga vi yi ri na switsotso hikuva loko switsotso swi nghena swi ta dya mbewu ya mina yi sala yi nga ha ri mbewu leyi velekaka swimilana.

Swi kahle hikuva ni ta ti va na ni ta va na vutivi lebyi hetisekeke eka ku byala swimilana.

Loko ndzi byale swakudya swa mina ndzi nga swin'wana swin'wana ni nga swi furheka leswaku loko maxelo ma cinca swi ta va swa ha ri kona.

A va tirhi kahle hikuva ku va ku ri emun'wini naswona loko va karhi va tirha swi nga endleka va hlangana ni swiphiqo swo hlangana na tinyoka ivi ti va luma.

E-e a swi kahle hikuva va nga hlangana na swilumi ivi swi va luma swi va vavisa ene ku hava loyi a nga ta va heleketa xibedhlele.

Ina ndzi vona yi pfuna hikuva va va kota ku xava swixavaxavani swe le mutini leswi xotaka.

Ina ndzi vona yi ringanile hi hikuva va kota ku xava mugayo va xa ni swixavaxavana leswi xotaka emutini va tlhe va ndlela vana timfanelo leti va ti lavaka.

Eka muthori wa mina a ndzi ta kombela leswaku ndzi va ndzi ri na gezi na mati ku va ndzi va ni hlayisekile loko ni ri epurasini rero.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vatirhi vatirha navusiku ende hi nkarhi wa timpfula hikuva swi nga endleka ku na mpfula yo leyo tala leswaku va kota no khuluka ende van'wani a va koti ku hlambela.

Ina ni vona swi swi fanerile ku ri munhu wun'wana na un'wana loyi a lavaka ntirho a thoriwa swi nga hi ku ri munhu u huma ematikweni ye le handle kumbe i wa laha Afrika-Dzonga munhu un'wana ni un'wana u fanerile ku kuma ntirho.

E-e a swi fanelanga ntsengo lowu wu ntsongo loko vo ngetelanyana yi fika ka fourty rand hikuva ntirho wun'wana van'wani va va kha va tirha ntirho wa ku tika ku fana ni ku tlakulela malamula masaka ya malamula ma tika mali a yi fanekele yi fika ka fifty rand kumbe hundred rand hi awara.

Ina ndzi vona leswaku van'wamapurasi va fanerile kuma masiku yo wisa hikuva ni van'wana vanhu va ma kuma masiku ya ku wisa a swi hi ku i van'wamapurasi a va fanelanga ku kuma siku ro wisa.

Van'wamapurasi, van'wamapurasi vutomi bya vona byi nga ha va ekhombyeni hikuva va tshama ekhwatini naswona ku nga ha ta swihadyana swa swo karhi swi ta swi ta va nghenela swi va vavisa etindlwini ta vona kumbe makhamba.

Ku va vamapurasi mapurasi yo tala ku xota vatirhi hikwalaho ka ku van'wana va va va xoteriwa kahlekahle a va hakeriwi mali leyi va va faneleke yona va rhobiwa naswona vatholi van'wana va va lava ku etlela na munhu before va n'wi thola.

Swakudya swa ku tshama eswikoteleni swi nga ha ku vangela mavabyi loko ku ri u kuma ku ri swi tshamile masiku ya ku tala swi nga ha ku vabyisa lero u ngo ya ne le xibedhlele i ya kuma vutshunguri.

Nyama ya mitonga yi endliwa hi ndlela leyi ya tsemeleriwa yi va swinyamanyamana leswintsongo swa ku leha kambe yi cheriwa ni munyu ivi yi nekiwa yi oma.

Loko u dya tinyawa ta le swikoteleni swi ta ku nyika ti-vitamin leti ti nga ta endla ku ri miri wa wena wu va kahle.

Ku hlayisa swakudya swi ni nkoka hikuva ku ta fika siku siku kumbe nkarhi lowu swakudya swi kalaka ivi ku va kumbe ku va na siku leri ku nga ta va na dyandza swakudya swi ta kala hikokwalaho kaya swakudya swi fanekele ku hlayisiwa.

Swakudya leswi nga le mathinini swi tshama swi tshama lembe na hafu wa tin'hweti.

E-e a swi hlayisekanga ku dya swakudya swa le mathinini hikuva u nga ha ha kuma vuvabyi kutani u u ya adimitiwa eswibedhlele.

Swakudya leswi titimelaka a swi fanelanga ku tshama eka ndhawu leyi hisaka ngopfu ku fika nkarhi wo ku leha hikuva swi nga ha onhaka ivi swi huma swivungu.

Ina ku titimela ku nga ha dlaya ti-bacteria hinkwato hikuva ti-bacteria a ti lavi ndhawu leyi ku titimelaka ti lava ndhawu leyi ku hisaka swinene.

Khombo ra kona i ku ku ta ku ta onhaka swixavo hinkwaswo leswi nge le firijini naswona swi ta bola ku huma ni swivungu.

Swakudya leswi antswaka eka swa mathini kumbe swa ku titimela i swakudya swa mathini hikuva a swi hlweli ku upfa loko u sweka.

Swimbalo u nga ha swi ayina swi va kahle kutani u petsa u chela ndze ka wodiropo leswaku swi ta hlayiseka nkarhi wa ku leha.

Eka vaakatiko va Afrika-Dzonga ni matiko me le handle ndzi mi tivisa hi tidiriva ta mina leti ndzi ti byalaka emapurasini tidiriva leti u nga kota ku endla vhinyo ha tona.

Nsin'wini ya mina ndzi nga kota ku byala mavele hi mavele lama ndzi nga kota ku endla mugayo ha wona.

Timanga leti ni nga ti byalaka ensin'wini ya mina i to tshuka kumbe to basa hikuva timanga leti ti va ti huma ti ri ti kulukumba swinene.

Ku hlengeletela tihomu ta mina mati ndzi nga xava mathangi madiromu lama ni nga ta kota ku chela mati eka wona leswaku loko mati ma herile ni kota ku kela tihomu ta mina mati ye le mathangini kumbe emadiron'wini.

Malume mi fanele ku tiva ku ri swifuwo swa n'wina swi nge kurisiwi hi mati kumbe swakudya ntsena mi fane mi mi xavela swifuwo swa n'wina mirhi ya le khemisi kumbe mi yi xavela tinayiti leswaku ti ta kuma ti-vitamin.

A ndzi ta burisana na vatirhikulobye van'wana va mapurasi ni tiva ni ni tiva.

Purasi ra mina ni lava ri nga fuwi swifuwafuwana swa swiharhi kambe ri byala swilo swakudya swo fana ni matsavu.

E-e a swi cheriwi swilo swo fana ni swikotela a swi cheriwi swilo swo ku titimela.

Loko u dyile swilo swa le mathinini leswi onhakeke u nga ha twa makhwiri ya wena ma vava swinene.

Tindlela leti nga toloveleka to to hlayisa swiambalo i wodiropo.

Dzovo ri fanekele ku endliwa kambirhi ri rhanga ri hlantswiwa ri suka risema kutani ri tlhela ri hlantswiwa loko ri susiwe mavoya.